Angiboni ukubambezeleka kwebhasi noma nginolwazi. Nokho nginganikeza isimo sokucatshangelwa. Ngingacabanga ngomfundi othembele ebhasini ukuze afike esivivinyweni ngesikhathi. Uma ibhasi libambezelekile, bangase baphuthelwe ukuhlolwa noma bafike sekwephuzile. Ekubeni nomthelela ekusebenziseni kwabo ezifundweni. Ukunciphisa lokhu, izinkampani yamabhasi ingakwazi, iphuzu lokuqala, ingakwazi ukunikeza izibuyikezelo zesikhathi sangempela kumashejuli webhasi. Phuzu lesi bili, zingakwazi ukunikeza eminye imizila noma izinketho zokuhamba. Phuzu lesi thathu, ngakwazi ukuthuthukisa ukuhlela ukubambezeleka okungenzeka.